Umphakathi wangakithi usuzitshiwe kaningi uma ubika ngenkinga yemigodi, potholes. Okuyiyona le edalela ukuba kube nezingozi, ibulale amasondo ezimoto. Kanti-ke akulungile neze ukuthi izimoto zihambe emgwaqeni onjalo. Okumele kwenziwe ukuthi kuxoxiswane nomasipala wethu noma abasezikhundleni eziphezulu abazolekelela ekuthenini kulungiswe imigwaqo ukuze izimoto zizohamba ngendlela futhi sigweme izingozi zezimoto.

Ukukhuphuka kwamanani kaphethiloli, petrol, kunomthelela ongemuhle neze ngoba inani noma izinga lezimoto liyanyuka kanti imoto inezindleko ezinkulu. Okungaholela ekutheni ugcine uthathe imoto ungahlelanga ukuyithenga ngenxa yenani. Kepha-ke imoto ibalulekile ngoba iyakusiza ekuthenini usheshe ukufeza izidingo zakho, ngaphandle kokusebenzisa imoto yomphakathi.

Inani lemali yokugibela itekisi eyayisuka ekhaya iya edolobheni eminyakeni emihlanu edlule, yayincane kanti futhi wawukhona. Kepha manje inani likhuphukile kanti akubi lula ukuthi uhambe uye edolobheni ngesikhathi ofuna ngaso ngenxa yokuthi imali isinyukile, kanti-ke .

Inani lokugibela lamatekisi linomehluko omkhulu uma ngiqhathanisa nemali engangikhokha eminyakeni emihlanu edlule ngoba eminyakeni emihlanu edlule bowukhona ukuthi useyive imali. Kanti futhi bowukhona nokuhamba nangesikhathi ofuna ngaso. Kepha manje selikhuphukile kakhulu, akuselula ukuthi uye edolobheni ngendlela ofuna ngayo. Kumele ngathi ungaya edolobheni uma kunezinto ezibalulekile oyozenza noma oyozithenga edolobheni.

Uhambo engake ngaluthatha engingasoze ngalukhohlwa, kwakuwuhambo lwesikole siyovakasha eThekwini. Sasihamba nabanye abafundi, kanti kwakumnandi kakhulu. Ibhasi yayikulungele ukuhamba emgwaqeni, kanti nezitulo zakhona zazisesimweni esikahle ihlanzekile kakhulu.

Isiteshi engithanda ukugibela kuso amabhasi ise-Bosman Bus Station, ngoba ayashesha ukugcwala, kanti amabhasi akhona asesimeni sokuthi angahamba emgwaqeni. No-driver nabashayeli banomusa kakhulu kanti bayakwazi ukuphatha abagibeli ngendlela efanele.

Ithekisi ngiyayibona ukuthi ishoda ngomuntu oyedwa, kanti akunamuntu lapha emuva. Manje ngiqela ukuthi ngingene kuyo ngoba ngiyabona ukuthi awubonanga kahle.

Angeke ngaba nankinga, ngenxa yokuthi ngiphuthuma emsebenzini, okuyinto ebalulekeka kakhulu engenisa ukudla endlini engisizayo ngezimo. Kanti-ke akubi kuhle neze uma umuntu efika late emsebenzini. Ngingangena ngime njengoba eshilo umshayeli.

Isiteleka samabhasi singaba nomphumela wezinto eziningi. Esingabala kuzo izinkinga zokukhokha imiholo, izimo zokusebenza ezimbi, izikhalazo ngemigomo yokusebenza, zinkinga zokuphathwa komsebenzi, izinkinga zokuphatha kwezokuthutha, ukuphikisana nekhampani, izimo zomphakathi, nezombusazwe kanye nokukhuphuka kwezindleko.

Nakuba athatha isikhathi sokuthi afike, kepha awagijimi nhlobo ahamba kahle emgwaqeni, alandela yonke imigomo yemigwaqo. Kanti futhi-ke indawo phakathi, izitulo, nasendaweni ihlanzekile, kanti nezitulo zisesimweni esihle sokuthi singagibela abagibeli.

Izingqinamba sekungaba ukuthi amateki, amatekisi kwesinye isikhathi awafiki ngesikhathi, afika sekudlulile isikhathi. Lokho kungafinyelela ekuthenini ungafiki emsebenzini ngesikhathi esifanele. Futhi okunye nabashayeli bakhona abanye abanayo impatho yabantu.